Ga ke ise ke kry-e tšhono ya go pagama sefofane, e fela nka thabela go se pagama ka lengwe la matsatsi. Ke ka rata go fofela kwa nageng ya Dubai kgotsa kwa nageng ya Abudabi.

Go pagama sefofane ke toro ya batho ba le bantsi, ka gonne sekao sa sefofane se emela maeto a kgakala. Ditso tse dišwa le tlhabologo tsa botshelo, le kgolagano ya lefatshe lotlhe. Ke ka rata go pagama sefofane sa SAA, ke ka rata go pagama sefofane ka gonne ke na le toro ya go bona lefatshe, le tebogo ya sebaka le go kgatlhegela thekenoloji. Fa ke ka pagama sefofane ke ka nna ke tlhopha setulo se se fa venster-eng, ke itekola fa ke kgona go lebelela lefatshe, go tswa godimo. Ke rata maikutlo a go bo ke le kwa godimo ga dikhuduela le ditlhare go nkgopotsa gore ke ntlha e nnye fela mo lefatsheng le le tona.

Go ya kwa nageng e nngwe ka sefofane jaaka go ya kwa Nigeria go tlhoka tlhomamiso ya dipampiri. Tlhopho ya sefofane go tsena sentle mo boemelafofane le go latela melao ya naga e o, e o o yang kwa go yone. Pele o ya kwa boemelafofane o tlhoka kgatelelopele ya dipampiri, go reka di tekete ya sefofane, go ithuta ka tshireletso ya botsogo, mo boemelafofane o fitlha ka nako, o tsenya di-ticket-e tsa gago, o tshwara baagi ba gago, o ipela ticket-e le boarding pass. O tsenya melawana ya boitekanelo, o fitlha kwa immigration, o tsamaya kwa depature gate. Fa o fitlha kwa boemelafofane ba Nigeria o tshwanetse go fitlha kwa immigration desk, o tsenya mo nageng, o tsamaya go tsaya boagi, o tsenya melawana ya tshireletso le customs, e be o fitlha mo godimo mo arrival gate.

Tiriso ya dibese mo toropong ke sengwe se se botlhokwa thata mo matshelong a batho ba le bantsi, ka gonne e thusa batho ba ba senang dipalangwa tsa bone go kgona go ya tirong, sekolong marekelong le mafelong a mangwe ka theko e e kwa tlase. Go na le dilo tse ke di ratang le tse ke sa di rateng ka dibese, tse ke di ratang ke gore ditheko tsa teng di kwa tlase. Di fokotsa kgobokanyo ya dipalangwa tshireletso ya tikologo le go nolofatsa matshelo a batho ba le bantsi. Tse ke sa di rateng ka dibese ke gore ga di tle ka nako ka dinako tse di nngwe, dibese tse di kgakala kgotsa tse di sa lekaneng, melao e e sa tlhomamiseng polokego le ditulo tse di sa phepafatsweng sentle.

Go fetola mo mokgweng wa karata e e botlhale mo tsamaisong ya dibese ke kgatelopele e botlhokwa. Ka gonne e nolofatsa tefo e fokotsa tiriso ya madi a pampiri, mme e dira gore tsamaiso ya dipalangwa e nne e lebaneng le nako le fa go ntse jalo, re lebana le mathata a mantsi fa re leka go dirisa kgotsa go reka karata e e botlhale. Mathata a go tshwana le go tlhokega ga tshedimosetso e e feletseng, mefuta e e fokotsegang ya mafelo a go reka. Ditlamorago tsa thekenoloji, karata e ka senyega kgotsa ya latlhega, le bekeletso mo tshebedisong ya madi.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese ke motho yo o senang bokgoni fela mo go kgweetseng. Mme gape a na le boitshwaro jo bo siameng, boikarabelo le kutlwisiso ya maemo a batho, a ba isa kwa mafelong a a farologaneng. Bakgweetsi ba dibese ba thusa mo maitemogelong a a siameng, a go ya tirong ka gonne ga ba fitlha ka nako, ba ba tshwara ka tlotlo ba emisa sentle mo mafelong a a rulagantsweng. Ba tlhagisa fa go na le diphetogo ba tshwara leeto sentle le le phepa ebile ba sireletsa bapalami.

Seteraeke sa bakgweetsi ba dibese ke sengwe se se ka amang batho ba le bantsi ka tsela e e botlhoko. Segolo jang ba ba ikaegileng ka dipalangwa tsa setšhaba letsatsi ka letsatsi, fa dibese di sa bereke ka ntlha ya strike go ka nna le dikotsi le diphelelo tse dintsi mo setšhabeng, tsa go tshwana le go palelwa ke go fitlha kwa tirong kgotsa sekolong. Go thupiwa ke ditlhokomelo tsa malapa, go tlhatlhoga ga ditshenyegelo, go oketsa ga kgobokanyo ya dipalangwa, ditiragalo tsa boroko otlhe kgotsa tshenyo ya dithoto. Ebile go ka nna le dikgotlhang kgotsa tshenyo ya dithoto, bangwe ebile ba ka senyegelwa ke ditiro.